Mngani wami, kumele wazi ukuthi kusazoyiwa endaweni okuthiwa yisesigcawini, nivunulile, nifake amabheshu, nibahle, nigide, nisine, kujatshulwe. Kuwusiko lwethu singamaZulu lokho. Yilokhu okubizwa ngomshado wesiZulu, nomakoti ehleli nebhokisi lakhe lomshado.

Khona kuhle kubi ukugibhida. Kodwa kubalulekile ukuthi uhlale nomuntu osushadile naye, ngoba usuke wazi ukuthi uzinikele kuyena ngokuphelele, naye uzinikele kuwena ngokuphelele. Ngoba ningosofa silahlane, nabopha ifindo.

Indlela okulungiswa ngayo ukudla, kukhona amanye amasiko angihambiselani nakho. Ngingeke ngiwasho ngamanye ngamanye, kodwa amanye afaka ukuhlanzeka, nanokuthi umuntu unento yakhe yokudla, ngeke akhone ukuyisebenzisa kanye eyomunye. Amanye athi, ngolunye usuku awakudli ukudla okuphuma emlilweni okusashisa.

Zishintsha kakhulu ngoba emadolobheni kusuke kuhlangene abantu abaningi, nanokuthi emadolobheni abantu abaningi abokuhamba. Kanti emakhaya kunzima ngoba abantu balapho basuke basayihlonipha imithetho yakuleyo ndawo.

Umqombothi uyigugu kakhulu kumaZulu and futhi wehla esiphundu, uyanambitheka. Ungaze uwufananise namahewu, wona ayotholakala ezitolo, futhi awusibo utshwala

Indlela ibuzwa kwabaphambili. Kulaba abanolwazi, kumele baludlilisele kithina, ukuze nathi silozoludlulisela ezinganeni zethu. Futhi lolo lwazi luya khona ukwakha umphakathi.

Yebo, zinalo ithonya, ngoba abantu baphesheya sibukela kubona isikhathi esiningi. Futhi ngibona ngendlela abantu asebegqoka ngayo la, ukuthi kuyafana nokwabantu kwaphesheya, baphesheya.

Nginayo yomibili lemizwa, ngoba nami ngikhule isikhathi sesishintshile. Kodwa ngiyaye ngisilangazelele lesiya sikhathi, ngisibone sinokuthula futhi simunandi. Kodwa kumele ngihambisane nalesi samanje, ngoba yisona esesiphila kusona manje, futhi siza noshintsho olukhulu.

Yebo, angashintsha kakhulu. Ngoba konke osekwenzeka manje, noma esikubonayo sekuyinzwa bethi ngendabuko and nathi sesinamathandabuza manje ngezinto esitshelwa zona.

Kungakuhlola ngokuthi ngimfake imibuzo, noma ngibe nemibuzo ezohlola isimo somqondo sakhe, ukuthi yena umi kuphi, umi kweliphi icala ngendaba yobuntu.

Ngokwazi kwami, ukuthi bayoxoxisana nabakubo kwentombi. Babe nesivumelwane, kukhokhelwane, kuhlanganiswe umndeni.

Ukusebenzisana kwenza ukuthi umsebenzi ubelula, wokulungiselela ukudla ngoba kusuke kuwukudla okuningi, nokudinga izinsiza eziningi zokuthi kulungiswe. Singabala amabhodwe, nokunye okuningi. Manje kumele kube nezandla eziningi. Azibambe ezikhona.